COVID-19 ile ya re tshosa haholo ho bileng ha motho ane a kgohlela fela se re bile re mo baleha, re nahana ho re le rona o tla re tshwahetsa. Mme e ile ya re ama haholo maemong ya rona re ne tshaba ho ba ka moo a le ka teng, re tshaba ho re re tshwaetsa. Re ne se re tshaba re bona ho re tla be ho fedile ka yena. Se ka a ka fola a e lwantsha covid nineteen, mare fela ne re ba le letswalo la ho mo atamela fola ra thaba, ra utlwa monate .

Ke tla leka ho mo eletsa ho re a nwe mariana ya hae a nne a e kopanye re meriana ya setso, hobane e ta mo thusa. Ha sa kgone ho mamela ke tla leka ho etsa ka matsapa ohle ho re nakwe ke mo tjhaketseng ke tshele meriana ya hae a ha bone ho re, a kgone ho nwa dipilisi. Ho bohlokwa ho re a nke dipidisi tsa hae hantle a .

Ke nahana ho re di bakeng tse jwalo ho re meriana e fela. Ke nahana ke ho re budget-e ya teng ha e ya tsitsa, mme ha ho kgone ho ba le meriana e tla thusa batho. Ke nahana ho re ke mosebetsi wa mmuso ho re metseng eo ya mahae ho ba le tlhokomelo le meriana ka tsohle. Ho re batho ba teng ba kgone ho thuseha, ba tlohele ho nna ba ntsha ditjhelete tse ba senang tsona ho re ba ye toropong .

Ke nahana ho re masimo ao hlokomedisa banna , ekaba hona moo moo ba tsamayang teng, ba bang ba ya , ba bang ba ya ho lo shebella bolo dibakeng tseo tse moo ho kaba le di botonyana tse bontshang ho re hona le ditlhokomediso ya mafu a sa foleng. Mme ba ka etsa jwang ho re ba lo itlhahloba mme hape o ho nne ho send-we melaetsa di social media-eng ka ho re le bona ba tshwantse ba .

Ho re o finyelle dibaka tseo tsa batho ba fokolang, o tlameha o etse phuputso Internet ho re ke dibaka tse haufinyana le wena tse ka o thusang mabapi le ho ha batho ba fokolang. Hape o ka batla dinomoro tsa bona tsa mohala kapa wa ya marangrang, wa sheba bo FACEBOOK, bo TWITTER ho re ke dibaka difeng moo o ka fumanang thuso teng.

Lenaneho leo ke le tshehetsa haholo hobane o tla etsa bana ho re ba hopole ho re ba ile ba bonang ka ntle dijalong, ntle le ho bona ntho bukeng fela. Ho tla ba fa matla le ho tseba ha batsi ka ho re dijalo ho lema ho etsuwa jwang. Mme o tlameha ho etse jwang ho re o leme hantle, le ho re o hlokomele dijalo tsa hao? O tla ba thusa haholo ho re ba hopole seo ba ithutileng sona.

Ho re ke thusa motho ya sa tsebeng ho bua, nka batla pene le pampiri ho re a ngolle fatshe tseo a lakatsang ho thuswa ka tsona tseo le tseo a lakatsang ho bua ka tsona. Hape le nna ke tla mo araba ka ho ngola fatshe ho re re kgone ho buisana hantle ho re ke mo thuse jwang. Hape re tlameha ho sebetsa ka ka thata rona rele batho ho re re ithute ho puo ena ya sign language ho re re kgone ho thusa batho bohle a hlokang .

November campaign ke mokgatlo wa baditjhabatjhaba o reretsweng ho bokella ditshenyehelo le ho phahamisa boitsebiso ka mathata a bophelo bo botle . Ho kenyeletsa le kankere e letshoho le letshehadi, mathata a phepo le mathata a kelello. Ka November banna ba nyolla dipono tsa bona le ho emela ditaba tsena di ho tshehetsa mesebetsi ena.

Ho eletsa baratani ba nang le HIV ka ho fumana ngwana, re tlameha re shebe boemo ba bona ba HIV ho re bontse bo eme jwang, le ho re ba nwa dipidisi ka nepo ha hona letsatsi le ba fitisang ho re ba seke ba nwa dipidisi. Hape re shebe le mmeleng ya bona ho re ha hona mafu a mang e banang le bothata . Ka ka mora moo re tla ba isa ho Doctor e ba hlalosetse tsohle tse tla etsahala ho re ngwana le yena ha sale teng a kgone ho tshireletseha ho re a ske a ba le HIV.

Motho a nang le depression-e o loketse ho bua, a fumane motho eo a ka buang le ena ho re a mo thuse bothateng boo ba hae ba depression a lo bona psychologist. Mme aye kliniking a thole thuso ya ho dipidisi tsa depression. A be le motho aka dulang a bua le ena ka nako tsohle, a mo tshehetse, a sa mo felleng pelo, a tla nneng a bue le ena, a mo mamele ka dinako tsohle, ha hloka thuso.

Rona mona mmuso lefapheng la tsa thero, ha re bone ka nako e telele. Re le bona ka mora nako tse kgutshwane ka mora dilemo tse pedi kapa ka mora dikgwedi tse pedi. Mme re tsa iponahatsa ka dinako tsohle ho re re kgone ho buisana le bona. Re kgone ho ba botsa dipotso tse ngata, ba re hlahisa leseding ka ntho tseo re sa utlwisise, mme re kgone ho utlwa hantle ho re ke eng se re tshwanetseng ho se etsa?

Ke bona e le ho re lefapha le tshwanetse ho sebetsa ka thata ho kgothalletsa banna bohle ho re ba ye clinic-ing, ba lo itekola ho re maphelo a bona ntse a le hantle. Ba bang ba keke ba ho hang, ntle le moo e mong o tla test-a ka mosadi wa hae, ha mosadi wa hae a se na lefu le itseng, ha hona ho re le ena . Mmuso o tlameha ho sebetsa ka thata ho kgothalletsa banna ba e moo ho lo itekola.

Motho ya nang le bohloko ba kelello o mo bona ka tsela tse ngata. Ba bang ha ebe ene le motho ya , a dula a thabile o mo bona e se e se motho ya dulang a thabile. A se a dula a kwatile, e mong hae be ne e le motho a dulang a na le metswalle ya hae, o mmona a se a se na le metswalle, a batle ho dula a . a ikgetholle ka hara batho, a seke a bua ntho tsohle tse etsahalang ho .

Ka nako tse ding ho tepella ha maikutlo ho ba teng, o tla utlwa o sa batle ho etsa letho, o sa batle ho dula ka hara batho. Ha batho ba leka ho tsheha le wena, o sa tshehe, o dule o le mong, o nahane o ngongorehe ka ntho tse ngata. O ipone e ka wena dintho tsa hao ha di o tsamaele hantle, mme o kgetholle ka hara batho. O bo nahane ho re batho bao ha ba o rate.